iyasiza ekulimeni noma abantu abalimayo kakhulukazi abantu abasezindaweni ezinjengamadolobha, ngoba ayiwudingi umhlabathi. Lokhu kuqonde ukuthi uyakwazi ukuthi uzilimele endlini yakho. Phezulu kwalokho, ayisithathi isikhala esingakho, njengokulima emhlabathini. Phezulu kwalokho, amanzi owasebenzisayo uyakwazi ukuthi uwaphinda phinde uwasebenzise. Lokho kuqonde ukuthi uyonga emanzini. Uthola izitshalo eziningi kwindawo encane, uphinde futhi uzuze ekutheni izinto ozisebenzisayo ukuze ulimi azizukudla kakhulu ephaketheni.

Kubalulekile ukugonywa kwemfuyo. Lokho kuyasiza imfuyo yakho ukuthi ingabi namagciwane nezifo. Noma mekukuthi kuyaqala kuyangena kodwa amasosha omzimba asekhonile ukuthi aqine azivikele kulawo magciwane azongena. Lokhu kusiza wena mlimi, noma wena mfuyi ekutheni imfuyo yakho ihlale isikhathi esiningi, ikwazi futhi ukwanda phezulu kwalokho, kusiza lokhu ekunqandeni ekubhebhethekeni kwezifo phakathi kwemfuyo. Ukugoma kwazozonke izilwane ozifuyile kubaluleke kakhulu nokuzibheka ukuthi zidla kahle nokuthi ziphuza kahle.

Ukulima kubaluleke kakhulu esikhathini samanje kunakuqala. Kubaluleke ngoba ukudla manje intenga yokudla iyanyuka. Okuqonde ukuthi, abalimi sebebancane abakhiqizi ukudla. Ukulima nokuzilimela wena muntu kuyakugcina kugcina futhi nempilo yakho. Phezulu kwalokho, ukudla okulinyiwe kunomsoco, kunempilo, ukudla okuphuma phansi. Kusiza wena muntu. Kusize namasosha omzimba wakho ukuthi ukwazi ukuphila isikhathi eside. Ukulima kubalulekile phezulu kokuthi wena uthole ukudla, uyakwazi ukuthi ukudayise ukukhiphe kuye kwamanye amazwe oqondwe ukuthi lapho usuyakwazi ukuthi ukhule kwezibhizinisi ukhone ukuzakhela imali.

Indlela yokukhuliswa kwezitshalo indlela esuka emandulo esesaqhuba ngayo sisayisebenzisa. Le eyokuhamba siyolima emasimini. Sihambe siyosusa ukhula. Sihambe siyonisela, sizigade izinambuzane, sifake imiquba ukuze sizonikeza umhlabathi amandla okuthi ukwazi ukuthi ukhulise izitshalo lezi esizitsalayo. Umquba-ke lona singawuthatha kubulongwe benkomo. Singayithatha kwizidingi zenkukhu, sihlanganise ukuze sakhe umquba ozokwenza ukuthi umhlabathi ukwazi ukukhiqiza leyo nto esuke siyifakile emhlabathini.

Ubaba uMthembu kumele abe nesu lokuthi uzolisungula kanjani leli bhizinisi. Kumele abe khona la abhale khona phansi ukuthi ufuna lime kanjani. Okokuqala nje, ukuthi lezinkukhu uzozidayisa izinkukhu ezinjani. Izinkukhu zamaqanda, izinkukhu zokudla noma izinkukhu zesizulu. Kuzomele futhi aphinde abheke indawo la azozifuya khona ukuthi yindawo enkulu ezomnikeza lokhu akudingayo okunjengamanzi nazo zonke izidingo zezinkukhu. Aphinde futhi abenayo-ke imali yokuqala, yokuthi athenge lezo zokuqala izinkukhu azosebenza ngazo ukuze ibhizinisi lakhe likhule

Ngakithi into ekhona kakhulu, u-mango, uthela emizini eminingi kanye nokwatapheya ujwayele-ke mesekuyisikhathi sawo sokuthi uthele, uthele kakhulu. Ngoba kule ndawo kubanemvula eningi. Izinto, izitshalo ezinjengabo makabishi, ezinjengama butternut-i, amathanga kanye nezipinashi. Ikhona okujwayele ukuthi kuqhamuke kakhulu phansi, ngoba kuvunyelwa indawo kuphinde futhi kuvunyelwe isimo sezulu ngendlela elina ngakhona. Mewukuthi kuyihlobo lina kakhulu, nomkhiqizo wayo uyanda walezi zitshalo amawolintshi-ke wona akhona ngisho emangako kodwa nawo akhona

Ipulazi into elingazama ukuthi liyenza ukuze lizothola izithako eziningi endaweni, ukusebenzisa lokhu okuseplazini ukuze kuzoheha abantu abaningi. Makuwukuthi ipulazi likhiqiza imikhiqizo enjengombila, ikhiqiza ukudla. Bangenza kube ngombukiso noma kubantu bakhone ukuthi bazongena epulazini phakathi bazikhelele bona leyo nto ekhiqizwayo. Lokho kuzokwenza ukuthi bathakasele ukuza. Bangagcini-ke phela ngokuthi baze bazokukha okukhona eplazini kodwa bagcina sebedla endaweni la kudliwa khona

Isipho sewulu enginaso noma engasithola, isipho esiyi nto yokugqoka, esiyi-jersey. Lesi esijwayele ukuthi sibonakale kakhulu ezikhathini zikancibijane. Ngomunye-ke uncibijane ngabawomunye wabantu othola leli jersey elinemibala eminingi, kodwa imibala ehambisana noncibijane. So umbala ombovu lona, umbala omhlophe, umbala oluhlaza njengotshani. Leli jersey linopopayi ababhaliwe khona, linemidwebo edwetshiwe khona ekhombisa ukujabula, ehehayo futhi nethokozisayo. Liyafudumalisa, liyanothisa.

Indlela yokudlulisa ulwazi kwisizukulwane esilandelayo ukuthi usithathe sona isizukulwane uhambe uye naso emaplazini uye naso emasimini, uye naso ezibayeni, nase madlelweni, uyobakhombisa ngokwenza ukuthi kwenziwa kanjani ukuthi mekulinywa yini edingakalayo. Mekulinywa yini esuke siyibhekile, umhlabathi siyowufuna unjani nokuthi izinkomo noma izimvu, lokhu esuke sinakho ukuthi yini esuke siyibhekile, siyibheke ukuthi siyifuna kanjani nokuthi yini esiyenzayo-ke ukuze sizothola lento esiyibhekile. Njengokulima nje, akengithathe isibonelo, njengokulima nje, ukuthatha umzukulu ushone naye, umkhombise ukuthi umquba ungena kanjani phansi nokuthi usiza kanjani, yini esisuke siyibhekile lapho.

Ukube kwakokudla emathinini naseqhweni kunomthelelo omubi nomuhle. Kunomthelela omuhle ngokuthi lokho kudla kuyakwazi ukugcineka isikhathi eside. Okuqonde ukuthi awudingi ukuthi ukusebenzise ngaleso sikhathi. Kodwa futhi kuphinde kube nomthelelo omubi ngoba lokho kudla kusuke sikuhlalile noma sekuhlale kuhleli eqhweni noma kukhona amafutha afakiwe enza ukuthi ukugcine. Kuyafa ngaphakathi kancane kancane lokho kudla, futhi njengoba udla uthatha lamafutha la kade egcine lokhu kudla uyowufaka kuwena kanye nalokhu kudla okungaba nomthelela omubi empilweni yakho.